Ndingaphoxeka kuba ndiyakonwabela ukubukela iividiyo zikaYouTube ngexesha lam lokuphumla.

Ukuba neWi-Fi kwirenki yeeteksi akuyi kuba ngumbono olungileyo kuba abantu baya kuxhaphaza ukusetyenziswa kwayo, kwaye abanye abantu baya kuhlala iiyure okanye iintsuku ezinde kwirenki yeeteksi ukuze basebenzise iWi-Fi yasimahla.

Ndiyakuthanda ukustrima kwiNetflix, ndiyakonwabela ukustrima kwi-smart TV yam kuba indivumela ukuba ndibone imifanekiso emikhulu kunye nemifanekiso ecacileyo kunye nezandi.

IMTN ithathwa njengeyona nethiwekhi ibalaseleyo yedatha eMzantsi Afrika ehlala ikwizinga eliphezulu kwizantya zokukhuphela, isantya sokulayisha kunye nomgangatho wothungelwano ngokubanzi. Oko kuyenza ibe yeyona ndlela ithembekileyo yokusetyenziswa kwedatha.

Banikezela ngelayibrari enkulu yomxholo ofikelelekayo nanini na, naphi na, kwizixhobo ezakhukeneyo, okuvumela abasebenzisi ukuba babukele into abayifunayo xa befuna kunye nokusebenziseka kokujonga okufunwayo rhoqo ngexabiso eliphantsi.

Ukuba ne-router esebenza ngebhetri kunenzuzo ngexesha lukacimicimi wombane kuba usenakho ukufikelela kwi-intanethi yomsebenzi okanye yesikolo ngaphandle kokuphazamiseka.

IWi-Fi yasimahla kwindawo endihlala kuyo indinceda kakhulu kwizifundo zam. Ndiyakwazi ukufunda kwaye ndingenise izabelo ngexesha ngaphandle kokuphazamiseka kwaye akukho ndleko eyongezelelweyo kusapho lwam.

Oku kuya kundenza ndichithe ixesha elingakumbi kwithala leencwadi kuba ndisebenzisa i-intanethi yonke imihla kwaye iyandinceda kumsebenzi wesikolo kunye nolonwabo.

Ndimamela uqikelelo lwemozulu kunomathotholo yonke imihla kuba indinceda ndazi ukuba imozulu iza kuba njani ngolo suku kwaye iyandinceda ukuba ndikwazi ukukhetha into emandiyinxibe.

Ingqeqesho iqala ekhaya. Andiboni nayiphi na ingxaki yabantwana abafikelela kwiWi-Fi yoluntu yasimahla kuba inokunceda ngezifundo kwaye ibancede bahlale bonwatyiswa ngemidlalo, umculo kunye nokusasaza.